Umoba udinga amanzi amaningi angadonsa amanzi endawo, ingakho kuzoshoda amanzi emphakathini uma kungalinywa umoba.

Ngikhumbula usuku lami lokuzalwa ngibamba iminyaka eyishumi, ugogo wami wangimangaza ngejezi elenziwe ngezandla eliluhlaza okwesibhakabhaka eselijulile, elinamaphethini ayinkimbinkimbi. Wayesechithe amasonto eliluka futhi wonke umthungo wawumelela uthando lwakhe, ngazizwa njengengane enenhlanhla kunawo wonke emhlabeni eyigqokile. Abantu babe babaza ukuluka okuhle futhi ngasho nokuziqhenya ugogo wami wenzile lelo ijezi laba into eyigugu kakhulu kumina.

Ngizomtshela uMaNtuli ukuthi ahlele ukuthi utshala nini nakuphi, kwamele futhi acabangele lezi zinyathelo, abheke isimo sezulu nesimo sezulu, akhethe izitshalo ezifanele adale uhlelo lokutshala, alungise inhlabathi, atshale futhi anakekele.

Ubhontshisi esikoleni ngabheka indawo la isimo sezulu sikahle khona, ngatshala ubhontshisi wami ngawunakekela kakhulukazi ngakhetha inhlabathi ekahle futhi ngathela amanzi njalo.

Ukuze ngikhulise uhlelo lwe-hydroponic ngaqala ngokuhlola ukusebenza kohlelo lwamanje, bese ngichaze izinjongo kanye nesabelomali. Ngikhethe indlela yokukala njengokuma mpo okuvundlile noma okuxubile, bese ngikhethe nezinto ezintsha.

Ukuze ngikhulise isistimu sami se-hydrophonic bengingahlola ukusethwa kwami kwamanje, ngichaze izinjongo bese ngikhetha indlela yokukala. Ngingacabangela indawo, izinga lamanzi, ukuphathwa kwezakhi, ukulawula isimo sezulu, ukulawula izinambuzane, ukuwonga kwamandla kanye nezidingo zabasebenzi. Bese ngangidizayina futhi ngihlele uhlelo olusha, ngilusebenzise futhi ngiluhlole, futhi ngiziqeqeshe mina nabanye ukulusebenzisa kahle.

Amapulazi wewayini angakhangisa ngempumelelo imikhiqizo yabo ngokusebenzisa inkundla yezokuxhumana, ubambiswano lwethonya nokumaketha nge-imeyili, ukukhangisa ku-inthanethi, imicimbi yewayini, nokunambitha nakho kusiza ukuxhumana namakhasimende. Ukudala ukuqhukhethwa okufundisayo okufana nokuthunyelwa kwebhuluko.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuba nomthelela omubi kwezolimu e-Afrika, kusongela ukuphila, ukwenyuka kwamazinga okushisa, ukushintsha kwezimvula kanye nesimo sezulu esibi kakhulu kunciphisa izivuno zezitshalo nokukhiqiza imfuyo. Okuholela ekuntulekeni kokudla kanye nobumpofu.

Kulesi sikhathi sokukhula ngithemba ukuthi ngizonyusa isivuno sezitshalo ngo-fifteen percent futhi ngandise umkhiqizo wami wezinto eziphilayo. Ngihlose futhi ukwehlisa ukusetshenziswa kwamanzi ngama-twenty percent kanye nokuthuthukisa ukuhlukahluka kwemvelo, ukwakha ubudlelwano bomphakathi obuqinile kungenye inhloso ebalulekile.

Ngikhumbula ngithola isigqoko esenziwe ngezandla sivela komamkhulu wami bekukuhle, umbala onsundu wenhlabathi nokuthambile, ukuthungwa okuncane. Isigcoko sasifudumele futhi sithokomele, sinokuluma okuthambile okwangikhumbuza uthando lwakhe nokunakekela, idizayini elula yakudala yayingifanela kahle futhi ngangisazisa lesi sigqoko iminyaka eminingi. Ngizizwa ngixhumene nokucabangela nekhono likamamkhulu wami.

Ukuze ulungise futhi uvikele impahla yesikhumba ungasebenzisa ama-conditioner athambisa futhi avikela isikhumba, kunezinhlobo ezintathu eziyinhloko i-wax-based, i-oiler based kanye ne-conditioner based amanzi. Ama-conditioner asekelwa ku-wax ahlinzeka ngesithiyo esiqinile, ama-conditioner-based conditioner asondla ngokujulile isikhumba, futhi ama-conditioner-based conditioners anikeza isiphetho esingasindi esinganamafutha.

Abalimi abanolwazi bangabelana ngolwazi namasu , ukushintsha kwezitshalo, ukuphathwa kwenhlabathi, ukufuywa kwezilwane kanye nezinqubo . Lokhu kusiza abalimi abasebasha bakhe isisekelo esiqinile futhi bazivumelanise nezinselelo .

Ukuze kuncishiswe umthelela wezomnotho wesomiso, uhulumeni angahlinzeka ngezimali eziphuthumayo zezinhlelo zokunisela, anikeze uxhaso lwezitshalo ezimelana nesimo nesomiso futhi asebenzise ukulawula kwamanani ukuze kuzinze amanani . Ukwengeza banganikeza usizo lwezezimali kubalimi abathintekile futhi basekele izinhlelo zomshwayilense wezolimo.

Abalimi bangafinyelela ezimakethe ezinobulungiswa ngokuthengisa nqo kubathengi noma ngokujoyina imifelandawonye ukuze baxoxisane ngamanani ancono.